Umphangeli uzuza kakhulu ekubeni abe ne-UIF kuba umhlawumbi xa eluza umsebenzi uyakwazi ufumana laa mali ye-UIF yakhe, omnye xa ekwi-maternity leave uyakwazi ukufumana i-UIF. Ngoko ke ithi loo nto xa ubhatalela i-UIF iyafana ingathi uyaseyiva ngolunye uhlobo.

Luncedakala kakhulu kuba xa imali isebhankini yonke akazumane ekhupha ikhadi ngalinye, ikhadi ngalinye lakwaSASSA, ngoko ithi loo nto uzawuveske akhuphe nje imali eyi-one idibene yonke phaa kwibhanki yakhe. Ngoko loo nto izawuba ayizumtyela xesha and izawukhawuleza.

Kubalulekile malume ukuvula ibhanka esegameni lakho xa uqalisa umsebenzi omsha ngoba laa mali uzayipeya izawungena ngqo ebhankini yakho. Ithi loo nto uzawuba ne payslip, uzawuba ne-statement sebhanka xa mhlawumbi ufuna ukuthenga okanye ukuvula iiakhawunti zeempahla okanye ufuna uthenga iinto ezinjengeemoto, ufuna ukwenza nelowuni. So, ibalulekile laa nto yoba umntu umvuzo wakhe angene ebhankini yakhe.

Kulula kakhulu ukusebenzisa ifowuni okanye ikhompyutha xa usebenzisa iinkonzo zebhanka kuba yonke into ilapha uyazenzela and iya kuseyivela ukuba ungamoshi imali kufuneke uye etawuni ebhanka, yonke into uyayifumana apha efowunini. Uyakwazi ufumana iziteyitimenti zakho, yonke nje into.

Ndingayirentisa ndirentise for abantu abazofuna ukuvula ishishini kwenzela ukubana ndibe nemali engenayo, okokoko inyanga nanyanga imali engaxoxisiyo engenayo. Ngoko ke ndingayirentisa.

Hayi, kaloku nyana awukwazi uthi usando fumana umsebenzi ube sowuba namatyala ngakumbi lo msebenzi unawo ngowomngxungxu awukabi awukabikho phemanenti so ithi loo nto iza kwenza uba imali yakho ungayiboni le uzayifumana ukuba izawutsalwa itsaliswe. So ithi loo nto le mali le uyifumana ngexesha usafumene lo msebenzi iza kunceda into yokuba uyiseyive, uyiseyive, uyiseyive ukwenzele uzokwazi xa sowuphelile lo msebenzi, ube nayo imali eshiyekileyo.

Ukuya koomatshonisa ayiyo tu indlela yokwenza izinto noba sewusengozini kangakanani na kuba oomatshonisa banee-interest inzuzo yabo ingaphezulu. Uye siyawuze sibhatale unaphakade kumatshonisa singade simgqibe, ngoko ke andiyixhasi tu into yokuba kuyiwe kumatshonisa kuba umatshonisa uyakutshonisa nyhani.

Iingxaki yinto yobana banintsi abantu ababelwa imali lula xa lula ngebhanka like xa umntu engena. Into eyenza loo nto zezi online shopping, xa uthenga online ufake iinkcukacha zakho zebhanka ngoku ithi loo nto yenza kube lula kubantu bakwazi uthatha iinkcukacha zakho nemali yakho. Ngoku ke mna ke ndicebisa ukuba kubhetere, mna ndikhetha usebenzisa ifowuni for kunoba ndiye ebhankini, ilula, i-convenient and iyancedisa umntu xa kufuneke nje aqaphele ukuba ufaka phi iinkcukacha zakhe.

Malume ayisiso tu isisombululo soba oye kumatshonisa. Umatshonisa akakuncedisa kakuhle kakuhle ukuncedisa nje ngalo mzuzu agqiba ukunika le mali kodwa xa sekufuneka uyibhatele, uzayibhatala izizakhuntyu ezinintsi ende awude ugqibe ukumbhatala. Umatshonisa uya kutshonisa akakukhuphi engxakini.